Yingoba amadoda ayafana nabo abantu besifazane nawo amadoda anawo umuzwa noma ake ngithi imizwa, yingakho nawo kumele alufune aluthole usizo lokucindezeleka futhi nokukhathazeka, ngoba lokho kugcina abantu benza izinto abangahlosanga ukuzenza.

Angiboni kuyicebo elihle ukuthi imitholampilo isebenzise imithi yendabuko ukulapha iziguli okuncono kungaba ukuthi odokotela kanye namanesi becebise ogulayo ukuthi usizo engalithola uma engasebenzisa imithi yendabuko, ngoba sebake badibana nento ekanje lowo muntu, loso sigulu sasizwa yimithi yendabuko. Kuncono umehluko ube khona ekuthenini abendabuko abelaphi besebenze ngendlela yabo, nabodokotela namanesi eqhubeke ngendlela yabo ngoba befundisiswe amakolishi.

Cha bo, angeke ukuhlanzeka okungokomoya kuphazamise inhlalakahle yomuntu ngokwengqondo noma ngokomzwelo ngoba yikho okusemqoka nokubalulekile empilweni yomuntu ophilayo kulo mhlaba, ukuthi ngaphakathi agezeke futhi ahlanzeke nangokomoya.

Indlala iyayilimaza imfundo yabafundi uma belambile ngoba ingqondo ibe ingasagxili kulokhu okufundwayo igxile ngapha esiswini, kanti uma futhi udlile kunama-nutrients owatholayo emzimbeni akupha amandla okuthi ugxile emfundweni, unake umsebenzi wakho ngendlela efanelekile.

Sanibona bonesi ngigulelwa nayi ngane isivele yawa esihlahleni, kumanje ayikhulumi ayikwazi kwenza lutho, ibidlala nezinye iy'ngane. Ngiyanicela ningisize, ngisizeni bakithi, ngisizeni bakithi, ngisizeni ngisizeni, nakhu ngizofelwa ingane, nakhu ngizofelwa ingane sizani bonesi, sizani.

Izingadi zesikole zingasiza ekuthenini zivuna izitshalo ezinempilo ekuthenini ziyasiza emzimbeni wezingane ukuba zithole amandla okuthi ziqhubeke zinake nemfundo yaso, uma sezisuthi zadla lo kudla okunempilo.

Inzuzo yokusebenzisa i-booster shot ukuthi emsebenzini bonke abasebenzi bazophepha ekuthenini betheleleke nge-COVID-19 kanti futhi kuzogoqa ukubhebhetheka kwe-COVID-19. Izithiyo zokwenza ukuthi ibe impoqo yikho ukuthi wonke umsebenzi azi ukuthi uma ezongena ngaphakathi emsebenzini efuna ukuqhubeka nomsebenzi wakhe kumele asebenzise i-booster shot, ngaphandle kwalokho useyohlala ekhaya engakabuyi emsebenzini, okuyokwenza ukuthi ephelelwe umsebenzi.

Abantu abakhubazekile ngokubona ungabasiza ngokuthi ubafundise le ndlela yakhona yokuthi bakwazi ukufunda ngoba akukho kahle ukuthi bona owabo ukuthi belalele kuphela bengaboni, bengakwazi futhi ukufunda umbhalo obhaliwe ngokwamehlo. Kepha ikhona indlela yokuthi bekwazi ukuthi bethinte ngeminwe yabo ukuze bekwazi ukuzwa ukuthi umbhalo othini lo, bekwazi nabo ukufunda izincwadi ngoba abanye bayafisa ukuthi ekugcineni kwakho konke nezemfundo ukuze babe nekusasa elehlukile elingavinjwa ukuthi banokukhubazeka kokungaboni.

Izinkinga umuntu ophuza ama-ama-ARVs amapilisi engculaza ukuthi uyaxwayeka phakathi kwabanye abantu bavele bemkhiphe inyumbazane, naye okokugcina kwehlisa i-self esteem ukuzithanda kuye, kanti-ke futhi-ke ama-ARV amaphilisi okumele ahlezi ewaphethe ngoba awatholakali noma yikuphi. Uma nje usemakhaya uyazi ukuthi usuke uqhelile nemitholampilo yingakho kumele wenze isiqiniseko sokuthi ahlezi akhona izona y'nkinga abantu abaphuza la maphilisi ababhekana nazo ngenxa yale sifo.

Imiphakathi ingasiza izingane ezingakutholi ukudla okwanele ekhaya ngokuthi bakhande ikhishi lomphakathi lokuthi labo abaswele abangenakho ukudla okwanele bebuye bezophaka ngezikhathi zasemini kanye nezantambama, ukuze kuzoba nesiqiniseko sokuthi nabo bakutholile okuya ngasethunjwini. Ngoba kubona bonke abagcina ngokudla abathola ukudla esikoleni bephinde bekuthole emakhaya.

Angicabangi kuyinto enhle le ndaba yokuthi eminye imithi iyabiza emakhemisi ngoba uma umuntu ogulayo ephilela ukuthi ethole usizo lwamahhala esibhedlela, mhla engakwazi ukuthola lolo sizo esibhedlela sithi akaye kuphi ngoba enye indawo ezomtholisa imithi isemakhemisi. Ngakho-ke kumele behlise izinga lemali abadayisa ngayo ngoba kukhona leyo ngane ey'ncane, kukhona loyo gogo onganayo le mali abayibizayo ukuthi bethole le mithi.

Ukushayela okuphazamisekile kudlala indima yokuthi kugcine kulimala abantu abangenacala emgwaqeni ngenxa yokuthi umshayeli ushayela ngendlela ephazamisekile noma ukhathele. Ingakho abashayeli kumele beqinisekise ukuthi emgwaqeni banaka kahle ukuthi bahamba emacaleni abo futhi bahamba ngesivinini okuyisona.

Lesi simo singenza ngizwe ubuhlungu ngaphakathi ukuthi umuntu ogulayo usuka ekhaya endaweni yakhe ekhuselekile ahambe aye esibhedlela ngoba eyofuna usizo efike nakhona ethole indawo engekho kahle ngakho-ke, lokho kusho ukuthi la esibhedlela ngoba indawo yokulala ingekho baningi abantu abafake kulesi sibhedlela. Okusho ukuthi ukuthola usizo kuhamba kancane, okungaba ukuthi kushoda amanesi nodokotela noma kushoda izinsiza, ingakho uhulumeni kumele aqikelele ukuthi yonke into ezibhedlela ifanelekile futhi ikhona ngesikhathi esifanele, ukuze abantu bazothola usizo ngokushesha okuphuthumayo.

Ukuthi uhulumeni kanye nama-NGO behambe beyonikela ngezinsiza kwemtholampilo nakwezezempilo, kubantu abakhubazekile kulezo zindawo ezikude, bese baqoka abantu abathize kanye nesikhathi ukuba njalonjalo kuke kuhanjwe kuyobheka ukuthi ngabe la bantu basaluthola kahle usizo olubafanele. Uma kungekho bezame futhi ukuthi bebatholele okunye abakudingayo.